Tsone di akaretsa ditleliniki tsa maphelo dikolo tsa bagodi le mekgatlo e e di thusang bagodi, fa ho se na tlamelwana tse di lekanang lefapha la puso le puso ba ka dira dilo di le mmalwa go thusa bagodi ba ka aga ditleliniki tse ntsi ba thapa batho ba ba oketsegileng go thusa bagodi ba ba fa dijo le melemo mahala le go ruta bagodi ka go boitekanelo.

Dintlo tsa tlhokomelo di na le badiri ba ba thapisitsweng go tlhokomela bagodi le tse di tlhokegang, se se ka netefatsa gore mogodi amogele tlhokomelo e e siameng ya kalafi le thuso e e tlhokang, le fa go ntse jalo go ka nna thata mo mogoding go tlogela legae la gagwe le balapa la gagwe go nna mo ntlong ya tlhokomelo go ka dira gore a ikutlwe a jewa ke bodutu le go iteiwa ke pelo.

Batho ba lebeletse gore mo setsong sa mo setsong batsofe ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ba fiwa tlotlo le go tsenwa jaaka batho ba ba nang le botlhale le maitemogelo, se tota se e leng bommaaruri ke gore ka ntlha ya diphetogo tsa loago le tsa itsholelo bontsi jwa malapa ga ba kgone go tlhokomela batsofe ba bone ka botlhale, ka botlalo mme batsofe le bona bantsi ba felela ba jewa ntsha ke bodutu le go .

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlhameleng batsofe ka go ba tlhokomela thekgo le go ba sireletsa, seabe seno se ka farologana go ya ka ditso dingwaga tse dingwe di gatelela botlhokwa jwa go tlhokomela batsofe mo malapeng fa tse dingwe di ikaegile thata ka ditlhamo tsa setšhaba.

Bagodi ba tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng ya botsogo ka jalo go botlhokwa gore ba nne le ditleliniki le dikokelo tse di tla ba tlamelang booki ba ba etelang malapa le bone ba botlhokwa go tlhokomela ba ba sa kgoneng go ya kwa dikokelong.

Ee ditirelo tse di a duela, mafelo a a go tlhokomela bagodi a farologane, go na le magae a bagodi, ditlamelo tsa tlhokomelo ya letsatsi ditlamelo tsa tlhokomelo kwa gae le mekgatlo e e sa direng dipoelo.

Kakanyo e kgolo go tlhokomela batsofe ke boikarabelo jwa botlhe mme thulaganyo ya puso e tshwanetse go netefatsa gore ba tshela botshelo jo bo na leng seriti le tshireletsego.

A ke akanya gore pension ya puso ya go tlhokomela batsofe e amana boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso. Phenšene e fa batsofe tshegetso ya tšhelete e amanang le go ba fa monyetla wa go kgona go iphuthehela mo dikganyeng tse di ba di ratang le go leboga botshelo, ka gonne ba kgona go itlhophelela mekgwa ya go phela le go nna le boleng jwa botshelo le fa go ntse jalo go tlhokwa go netefatswa gore tshegetso e e amanang le phepo e e oketsegang le dipheto tse di amanang le botshelo jwa batsofe. Fa go ntse jalo re ka kgona go netefatsa gore batsofe ba itumelela le go itlhophela bophelo bo botle le go nna le boitekanelo mo mekgweng e amanang le botshelo.